Ni vhona mitambo ya kha inthanethe yo lugela muvhili wa muthu naa, ee ngauri zwinga thusa na mivhili khadzi nyonyoloso dzo ya ngau fhambana.

Ndi mutambo mufhio wa inthanethe une vhathu vhau funesa ndi wa dzi geimi.

No no ḓi wana ni tshi khou tamba video games ri vhudzekani ngaha tshenzhemo tshaṋu, ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou zwi tamba nahone zwa dzinza vhukuma, zwa nthusa na kha kuhumbulele.

Ri vhudzekani ngaha tshenzhemo yaṋu zwi tshi ḓa kha u tamba vidio geimi, tshenzhemo yanga yenda kona uvha nayo kana u ḓivha, ndo kona u vhona uri huna mitambo minzhi ine vhathu vha nga kona ui guda naho isiho kha dzi founu.

Ndi ngafhi hune vhathu vha ya kha inthanethe musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo kha inthanethe, vha ya kha guguḽu kana kha khuroumu kana kha play store.

Geimi kana mutambo mufhio une nanga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe ni fhindule no lavhelesa mitambo i ngaho EuroTruck bola na zwiṅwe zwine zwi tamba kha inthanethe, bola ndi yone ine vhunzhi ha vhathu vha a kona ui swikelela.

Musi ni tshi khou tamba geimi kha inthanethe nivha ni tshi khou shumisa mini, ndivha ndi tshi khou shumisa data.

Ni tshi tou humbulela ni vhona unga zwo fanela na uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini nga ṅwambo wau tamba dzigeimi kha inthanethe, hayi anga ḓi tovha na tshifhinga tsha uri a tambe, a dovhe avhe na tshifhinga tshawe ene muṋe musi a songo tsha sedza founu kana luṱingo.

Humbulani nga ha tshifhinga tsha u takadza tshe naḓi wana ni khou tamba dzi geimi dzaṋu kha inthanethe ri vhudze ni uri hovha ho iteani, ndovha ndi sa kho to vuwa zwavhuḓi mara nda ri u dzhena kha inthanethe musi ndi tshi khou tamba, zwa nthusa uri ndi kone uvha na kuhumbulele kwa khwiṋe ndi kone u fholisa muya.

Ri vhudzekani ngaha miṅwe ya mitambo ine vhana vha vhuponi haṋu vha i tamba na nyimbo dzine vha dzi imba, ndi mitambo ya mitshino ya sialala nadzi nyimbo dza hone.

Ri ṱalutshedzeni ngaha miṅwe ya mitambo ye nai tamba musi ni tshi khou aluwa, ndi mitambo ya sialala u tshina zwikona na zwigombela na malende, ndi zwone zwithu zwenda aluwa ngazwo.

Ndi i mifhio iṅwe ya mitambo ine na vhona unga yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku na i ḓaho tshifhinga tshoṱhe, ndi ya mitshino ya sialala.

Ri vhudzeni nga ha maitele ane a fanela u tevhedzwa musi muthu a tshi ḓilugisela u tamba muṱongwa, athi ḓivhi na maitele a hone ngauri muṱogwa athi ḓivhi ndi mutambo ḓe.

Ri vhudzeni ngaha milayo ine nai ḓivha uri i shumiswa musi muthu a tshi khou tamba ndode, ndi ya usa fhurela ndi yau tamba usa pfhuki mutalo u songo tendeliwaho.

Ri vhudzekani ngaha zwiṅwe zwa zwiṱori zwena vhuya na ṱalutshedzwa musi wa musi ni tshi khou aluwa, ndi ngaha zwiṱori zwe zwavha zwi hone kale zwiṱori zwi ngaho vho phongoli ndi zwithu zwe ra tou ṱalutshedzwa a ringo zwivhona ari zwiḓivhi.

Ndi luimbo lufhio lune ni kha ḓi lu humbula lwa zwavhuḓi lwa zwidade, lwa uri ndovha ndi ngei thavhani nda pfha mukosi u tshi lila nda ṱangana na mbembeḓa mbembeḓa uyo hwala ṋama.

Ndi lungano lufhio lwena aluwa ni tshi lu vhudzwa lune na ṋamusi ani lu hangwi, ndi lwa sankambe na muzhou.